Hei taba ena ke kgoba ya nhlola ebile ya nhlobaetsa. Empa ke tla leka ho fumana app-e ya bona ya banka hore, nthwe ngwe le e ngwe ke laole haufinyana mona le tjhelete tse ke nang le tsona ka hara account-o.

Di-account di na le ditshebediso haholo di ditshebediso tsa teng ke tsena tsa dibanka, mme dibanka o tlameha o shebe banka tse ding hobane le mefutafuta e meng ya mefuta ke tse ding tse behang tjhelete, mme di beha tjhelete ka tsela ya ho ntlafatsa tjhelete e ngatafale. Di na le diperesente ho tsona, mme diperesente di dula di hodisa tjhelete tse ding, di thusa haholo ka ho beha tjhelete le ho kenya tjhelete mafelo a kgwedi, mme di o lekanyetse le hore na o e sebedisa ka tsela e feng, mme di-account ha di tshwane, di sebetsa ka tsela ya mofuta e sa tshwaneng le dibanka jwalo jwalo di na le mefuta e sa tshwaneng.

Ho abelwa credit card e leng yona mokitlane kapa karete ya sekoloto, o tlameha ho bula haholo di-account-o kapa o tshireletsa di-account tsa hao tsa diphahlo, haebe e se e le nnete o na le tsona di-account tsa diphahlo, mme o di patale, o latele metjha kgwedi le kgwedi, o patale hantle. E be jwale o tla bankeng o tlo ngodisetsa credit card, credit card, kapa mokitlane wa sekoloto, kapa karete ya sekoloto e lokela hore haholoholo ha o tlo e bula sebakeng sena se re leng ho sona, o tle o tshwere ID ya hao, mme o tshwere di-statement tsa hao, hore re kgone ho hlalosetsa kapa re kgone ho elellwa hore o ka kgona ho fumana credit card ya bokae le dipehelo tse ntle for nako e tlang ha o ntso phela.

Mme, o ska ba leka wa fana ka PIN ya hao ho mang kapa mang, le ha o ka ba thola mohala o tswang bankeng, motho wa ntate kapa wa mme a hlalosa hore o sebeletsa sebaka se fe kapa se fe sa banka hore wena o fana ka PIN o ska ba leka wa etsa seo, hobane o ka lahlehelwa ke tjhelete mohlomong ntle le tjhelete o ka lahlehelwa ke ditokomane tsa hao haholo mang kapa mang a ka tseba ID ya hao, e leng ID number ya hao kapa dinomoro tsa hao tsa pasa, mme wa qetella o wela matsohong a ditsotsi ka le leng le bitswang fraud. Fraud ke nthwena e e le hore mang le mang o tla be a tseba dintho tsa hao, mme a ka bula dikoloto ka tsona, wa ithola o le ka hara dikoloto ka baka la tokomane tseo tse lahlehileng.

Ka nnete sena se etsa hore ke bone insurance patala, hobane ho bua nnete feela ba hohela ka tsela tse ntle ebile ha ba hohele mohlomong, ba advertis-a kapa ba market-a ka tsela tse ntle. Ho market-a ka tsela tse ntle ba hlahisa tsela e ntle ya ho bontsha hore o tlo patala bokae kgwedi le kgwedi, mme wena o kene ho seo ha morao ba o bontshe le hore dilemo tseo wena o leng ho tsona, le seo wena o tlo se patala, ka nnete se tsamaisana hantle le seo wena o se batlang.

Tjhe, ha e so nhlahele e le ka nnete, empa ke ile ka kopana le yona karolong ya ka ya bophelo. Ke ile ka elellwa e se le kgale ke bona ka morao hore ya hlokahala hore nako e kgolo le e nyane re patale insurance e sa le ka nako, mme seo se ile sa nruta tse ngata hobane ke ile ka bona le hore ho no le bohloko ha motho enwa, mme hore ba fete moo, ba ile ba feta ka ditshebetso tsena tse ho thweng ke di-donation form, mme tseo e la ba tse ntletse ileng tsa aha hore a qetelletse a patiwe empa ho no le thata haholo fela.

Hei ena ke mathata ena, ka nnete e ka ba ntho e kgolo e utlwisang bohloko, empa hee ke tlo tlameha ho tseba hore na ke etsa jwang ho ya pele karolong ena. Jwale ke founela ho bana ba tshwereng dibanka, mme ke tsebe ho bona e leng bana ba tshwerweng insurance, ke batle di tsebo ho bona hore na ke sala molao jwang. Ho fumana le ho latela karolo ya molao ka tsela e nepahetseng ho fumana tse leng tsa ka, kapa seo e nna ke se patetseng ho tloha mohlang ne ke join a insurance eo kapa ho tloha mohlang ne ke kopana le insurance eo ke e patalla.